wena ho jwang? Ee le nna ke hantle empa ena e o e etsang ngwaneso ke bona o qala mathata feela. Ke kopa hore o nke founu eno ya hao o e kenye ka pokotong hoba ha o ntse o bapala di-game mono mohaleng, o ka iphumana o wetse ka hara sekoti o sa se bona. O ka iphumana o tjhaisitswe ke koloi, e leng horeng hoja o ne o sa bapale di-game mono mohaleng, o kabe o elellwetse kgale wa kgona ho tswa ka tseleng. O ka ithola, o thutse motho ya qala leqhoko a o lematsa. Jwale ngwaneso ke a kopa hle tswe tswe. Ke kopa o nke founu ena ya hao, o nke mohala ona wa hao, o kenye ka pokotong. O behe o tla tla o kgutlela di-game-ing tsa hao. Ha o se o qetile o fihlile ka tlung.

Dumelang kajeko ke tlo bua le batjha ka dipapadi tse ke di tsebang motseng wa heso tse batjha ba ka di finyellang. Dipapadi tsenana di kenyelletsa dipapadi tsa bolo ya maoto, dibapadi tsa bolo ya matsoho. E leng netball-o le volleyball-e. Ekaba dipapadi tsa ho sebedisa kelello tse tshwanang le chess kapo morabaraba. E kaba dipapadi hape tsa ho matha, e leng track e kaba dipapadi hape tse kenyelletsang diketo, kgathi, mogosha, bathi e leng dipapadi tse tlwaelehileng tse bana ba mona motseng ba tlwaetseng ho di bapala seterateng.

Ke sebapadi se hlwahlwa haholo ha a bapala bolo, o e bapala ka tsela e bontshang lerato la hae la papadi ena. Ha a hlwahlwa fela, empa o matjato, o mafolofolo, o bontsha bophelo le lethabo la ho bapatsa talent-e ya hae. Ke mo ratela le hlompho eo a e bontshang dipapadi tse ding. Ke moetapele pele wa nnete ebile re hlotse, re mo bona a kgothatsa dipapadi tse ding. O na le botho le lerato. Ke ka hoo ke mo ratang.

Bohlokwa ba dipapadi dikolong bo thusa bana ka ho ba maemong a matle mabapi le tsa bophelo bo botle. Ka mantswe a mang, di thusa ho aha le ho matlafatsa mmele ya bona le dikelello tsa bona. Dipapadi di ruta bana ho ba batho ba ikemiseditseng ho sebetsa ka nnete le ka matla.

Eya abuti nna papadi e ke e ratang haholo ke papadi ena ya ho matha ho mathela mabelo. Melao ya teng e bonolo mathela hlakoreng la hao. Netefatsa hore lebelo la hao le feta la ba bang. O lokela ho ba wa pele ho tlola mola ho ba mohlodi. Ke yona papadi e ke e ratang haholo ho bona dipapadi di siya siyana, di leka ho ba mohlodi.

Mathata eo batho bana ba tobaneng le ona ke a hore batho ha ba batle ho reka kapa ba lla ka hore tefello ya moroho ona e phahame. Ba ka hlatswa moroho ona pele ba o rekisa. Sena se tlo kgothaletsa bareki hore ba thabele ho reka ho bona. Hobane ba tlo reka ba hle ba phehe feela ntle le ho dubabana le mosebetsi wa ho netefatsa hore moroho ona o hlwekile. Ba ka rekisa dibakeng tse ba sa duleng ho tsona, ha se hangata batho bao o ba tsebang, ba ka thabelang ho tshehetsa kgwebo ya motho oo ba mo tsebang.